Batho ba le bantsi ba palelwa ke go tsoga go sa le gale , ke ka ntlha ya eng ba pega pharakano molato? Tlhalosa ka ditharabololo tse o akanyang gore di ka thusa go thibela kgotsa go fokotsa mo tseleng. Ke nagana gore go tshwanetse gore motho a tsoge ka nako gore a ke a kgone go dira dilo tsotlhe sentle mo nakong e e siameng, a seke a itlhaganela.

Batlhankedi ba pharakano ba na le seabe sefeng mo go fokotseng go tlhatlhoga ga pharakano ka nako ya fa batho ba le bantsi ba ya tirong? Tlotla ka gore go nna teng ga bone le maemo a go diragatsa molao, go ama ba dikoloi tsa poraefete le tsamaiso ya pharakano ka kakaretso.

Ke ne ke itumetse mme ebile ke tshogile. E ne e le maikutlo a tlhakatlhakaneng gonne ke setse ke bone mo nakong tse di fetileng fa ne difofane di ne di phutlhama mo fatshe, gape ke itumeletse gore ke bona tshweetso ya go ka fofa. Ke ne ke fofela kwa nageng ya Botswana.

Nna ka esi, ke mong wa batho ba ba tshabang go pagama sefofane lebaka legolo e le makgetlho-kgetlho a ke setseng ke bone fa difofane tsa kgona go phutlhama mme batho ba neele mowa.

Kgato ya ntlha ke gore, ke goroga ko boemafofaneng. Kgato ya bobedi ke go batla go itse gore ditsela tsotlhe tse o ka di dirisang ke tse feng le go botsa ditlhwatlhwa tsa di-fly matšhini, ke sa itse ka Setswana ke eng. Ya boraro e le gone go ka batlisisa gore flight-e e tsamaya ka nako mang mme gore o kgone go tsena ka nako. Ya bofelo ke fa o goroga kwa nageng ya Nigeria mo o tshwanetseng gore o duele di-custom kana o ne madi a ntlha ao tsena ka naga.

Tiriso ya dibese mo motseng ya rona e thusa babereki thata gore ba fitlhe ka nako e e siameng kwa tirong le gore e nne boleng bo bo leng kwa tlase ga dipalangwa tse dingwe tsa botlhe.

Mathata a re kopanang le o ne ke gore ga o dirisa, fa o sa dirise karata ya botlhale madi a teng a oketsega, madi a sepagamo a oketsega ga a tshwane le a karata e botlhale.

Go nna le tlhompho, go itse melao ya tsela, go itse go kgweetsa sentle, go tlhompa bapalami ba gago le badiri mmogo ka wena. Ba thusa ka gore ba bopelotelele mo bathong botlhe ba ba farologaneng. E ka tswa e le ba ba nang le bogole kana ba ba senang bogole, ebile e fitlhisa batho ka nako kwa meberekong ya bone.

Dikotsi tse di ka diregang ke gore bakgweetsi ba seke ba tla tirong le gore bangwe ba babereki ba latlhegelwe ke ditiro. Ebile e dira le gore batho ba ba pagamang dibese ba ya tirong, ba dirise madi a mantsi fa ba pagama dipalangwa tse dingwe tsa botlhe.

Gonne dibese di tsama'a di tsena metse e e farologaneng di tsaya babereki, ka jalo gore di tsamaye go le mo mesong pele ga dipalangwa tsa batho di simolola go tsaa batho. Ke ka gonne gore di tsene ka nako sentle jaaka ke sa tlhalositse gore nako tse dingwe, di tsena metse e e farologaneng di tsaya batho ba ba berekang. O fitlhele bese e le nngwe mme e tsena metse e le lesome e tsaya babereki moo.

Ke kile ka siiwa ke bese e le gore e ne e tsamaya ka ura ya botlhano mo mosong mme phoso e ne e le ya mokgweetsi gonne ke fitlhile ka nako ko tseleng. Erile e re five, bese ya mpheta. Pelo 'aka e ne e le botlhoko gonne ke tsogile go le mafifi, ke ipoleletse gore ke a go pagama bese go ya kwa toropong.

Ga ise go tle go nne le di maitemogelo a dibese, mme ke setse ke lemogile gore ga dibese di seo, bapalami ba dirisa tlhwatlhwa e kwa godimo thata ya madi go palama dipalangwa tsa botlhe, ebile ba bangwe ba goroga metsotso e fitileng e tshwan'tseng nkene ba simolotse ka one kwa tirong.

Gonne go na le metse e leng goreng dibese ga di a tshwanela go tsamaya mo go yone, kana ditsela tse e leng gore dibese ga di a tshwanela go tsamaya mo go tsone. Dibese di beetswe gore di tsamaye mo tseleng e tona gonne di ka seke tsa tsena mo gare ga motse e mengwe ebile di beetswe mo di ka emang teng kana teng ko bus stop.